Sa izwi vhueni vhu sa ḓivhi uri zwithu zwino fariwa ndi zwifhio na zwi sa fariwe ndi zwifhio ndi nga pfesesa uri muthu u a khakha sa izwi hu vhana ndi nga to ita uri tshifhingani tshiḓaho ri eletshedze vhana uri vha songo fara zwithu zwine a vha ḓivhi uri ndi mini. U lugisa heḽi fhungo ḽoṱhe ndi nga amba na vhashumi vha bulasini uri ri ite mutingati ri humisele kholomo ngei murahu bulasini dzi sathu tshinyadza na u huvhadza vhana vho ḓaho afho bulasini ndi vhona hu zwone zwa khwiṋe uri zwi itiwe.

Tshaka dza waini dzine nṋe nda dzi ḓivha ndi mbili fhedzi dzine dza vha waini ya nḓirivhe tshena na waini ya nḓirivhe tswuku a thi muthu wa uya fhethu hune ha itiwa dzi waini kana hune ha nwiwa dzi waini fhedzi zwino ha ndi ngazwo ndi tshi ḓivha mbili sa izwi hu dzine dza wanalesa mavhengeleni a tsini a hune nṋe nda dzula hone.

Sa izwi nne ndi sathu ya mabulasini kana dzifemeni dza u ita dzi waini ndi humbulela u nga ri ha ngei mabulasini vha lima dzi nḓirivhe tshena na tswuku uri vha kone u dzi dzhia vha dzi ise dzifeme dzine ha itiwa waini vha kona u dzi bika vha dzi vheya hune vha kho dzi vheya hone uri dzi kone u vhila ha kona u vha ho itiwa waini. Zwine nda kho zwi amba a thi tu vha vho na vhuṱanzi nazwo sa hezwi ndo ḓi amba uri a thi a thu ḓi wana ndi tshi kho dalela feme kana bulasi ḽa u ita dzi waini.

Uya nga ha nṋe ndi vhona vhulimi ha muṱani vhu tshi sendedza vhathu tsini sa izwi ri tshi ḓo ri ro kaṋa zwe ra lima vho muṱani washu ri tshi ḓo dzhia ra kovhekana na vhane a vho ngo lima muṱani wavho zwino nṋe ndi vhona zwi tshi khwathisedzela vhushaka hashu na vhadzulatsini na mashaka. Ngauri u kovhekana na kale na kale kha vhavenḓa ndi zwine ro aluwa ri tshi zwi ita zwi sina uri ndi muṱuku kana muhulwane zwino u lima ndi zwiṅwe zwine rine sa vhavenḓa ri a zwi ita nga maanḓa ra dovha hafhu ra fha na vhadzulatsini na mashaka hu u khwaṱhisedzela vhushaka hashu uri vhusifhele.

U ya nga ha nṋe a thi vhoni zwi na khombo u ḽa khovhe yo dzulesaho ngomu ha tshikwatudzi sa izwi nṋe ndi sathu ṱangana nazwo kana u zwipfa uri zwi na khombo kha mutakalo washu. Fhedziha zwo ralo a zwi ambi uri muthu u tea u tou litsha khovhe ya dzula kha tshikwatudzi ṅwaha woṱhe a sa i shumisi hezwo vho namusi hu si khovhe nṋe ndi vhona zwi na khombo fhedziha arali wo i vhea tshifhinga tshiṱuku hafho kha tshikwatudzi ndi vhona zwi si na mathada zwoṱhe zwi tshi vha zwo luga muthu a tshi nga kona u ḽa khovhe yo dzulaho kha tshikwatudzi.

Hai nṋe a thi a thu ṱangana nazwo vhunzhi ha mabulasi anga hafha hune nṋe nda dzula hone vha rengisa ṋama ya kholomo i ne ya vha i kha ḓivha yavhuḓi nga mutengo wa fhasi zwino u ya nga nṋe a thi na tshenzhemo tshi si tshavhuḓi na vhathu vha mabulasi a u rengisa ṋama ya kholomo nga tshelede ya vhukono nṋevho ahuna zwine nda nga amba kana u sasaladza nga ha heyo ḽaini ya mafhungo.

Khalaṅwaha ine nda vhona uri ndi yone ine ya ita uri vhalimi vha mirambo vha kone u vhuyelwa ndi vhuria fhedziha vha tea u vha vho lima eyo mirambo nga tshilimo hu u itela uri nga vhuria vha kone u i kaṋa vha ye vha rengisele vhathu. Uya ngaha vhavenḓa tshi tshilimo ri a ṱavha mirambo vhuria ra kona u i kaṋa ra ya ra rengisa ngauri vhavenḓa vha funesa mirambo na tiye nga vhuria zwine zwavha zwi kho amba uri vhuria ndi hone hune vha a kona u vhuyelwa.

Sa rabulasi ane a funa vhashumi vhawe ndi nga vha eletshedza uri vha tshi wana tshifhinga ri ṱuwe ri ye uya magudedzini a u gudisa vhathu vhane a vho ngo kona uya zwikoloni kale vhane vha ne vha funa u isa phanḓa na zwa tshikolo hune ha vhidzwa upfhi abet uri vha kone u wana vhuṱali ha fhasi fhasi ha u ṅwala na u vhala hu itela uri vha kone u ḓi takusa vha kone u vhala mishonga ya mushumoni na u ṅwala zwithu zwine zwa ḓovha zwi kho ṱoḓa u ṅwalwa nga tshifhinga itsho ndi vhona unga ndi yone nḓila ya vhuḓi ine ndi nga ita u vha ṱuṱuwedza uri vha kone u ḓi fhaṱa na vhone vhaṋe.

U ya nga ha nṋe ndi vhona ungari maga ane vha nga a dzhia uri vha kone u bvelela kha vhulimi ndi vhona u nga ri vha nga ita ṱhoḓuluso vha kona u vhona zwimela zwine vha nga kona u zwi zwala sa izwi mutsho utshi kho shanduka ndi zwifhio. Zwine zwa vha hoṋe ndi zwa uri riṋe a rina maanḓa a u shandukisa mupo mara ri na maanḓa a u ita uri ri vhone uri ri tshilisa hani sa izwi mupo u tshi kho shanduka zwino ndi vhona uri vha ita ngo ralo vha ita dzi ṱhoḓuluso dzavho vha vhona uri vha nga lima mini nga etsho tshifhinga zwinga leludza zwithu zwinzhi.

U ya nga ha nṋe sa izwi hu na ṱhahelelo ya masheleni na mishumo na vhushayi vhutshi khou ṋamba vhu tshi aluwa ndi vhona uri vhulimi vhuṱuku vhu nga kona u fhungudza vhushai ngaha musi ri tshi khou lima hafha hayani ra rengisela vhathu vhane a vha ngo lima ndi hafho hune ra ḓo kona u wana tshelede ra tshila vhutshilo haya phanda ri sa vhi ra zwi vhona na zwa uri ahuna mishumo wa nga ḓi wana u tshi kho kona u lima mavhele wa isa tshigayoni wa ita vhukhopfu wa dovha hafhu wa lima muroho wa kaṋa wa sevha na vhana wo salaho wa kona u rengisa ndi vhona hu zwone zwa khwiṋe.

Sa izwi hu na vhathu vhane vha vha vha department of agriculture vho ita dzi ofisi kha mashango dzine u waya wa wana vhalimisi vhane vha thusa nga u eletshedza zwine wa kho ṱoḓa zwino nṋe ndi nga takuwa hafha hayani nda ṱuwa nda ya ha vhalimisi uri vha swike vha eletshedze nga maṱamaṱisi vha mmbudze mishonga ine nda tea u i renga na tshifhinga tshine nda tea u ṱavha ngatsho ndi vhona uri ndi zwone zwine zwa nga leludza zwa mpha pfunzo na uri ndi kone u vha na nḓivho uri ndi kone u ṱavha maṱamaṱisi lini hone ndo zwikonisa hani.

Nṋe ndi vhona unga nguluvhe ndi zwone zwithu zwine a zwi koṋdi u zwi alusa sa izwi miḓi minzhi hafha mahayani vho dzi fuwa fhedziha nṋe ndi nga vhona uri ndi tshimbile mashophoni o rengisa zwiḽiwa ndi tshi ṱoḓa zwi zwiḽiwa zwa mitshelo na miroho zwo tshinyalaho uri ndi kone u zwi fha dzi nguluvhe dza nga uri dzi hule dzo takala na hafha mahayani ya hu avha na vhathu vhane vha u tendela uri u ḓo u dzhie makoko a vhuswa uri u fhe nguluvhe dzau arali u tshi nga ṱoḓa ndi vhona ungari ndi zwone zwine zwi a leludza.

Sa izwi vhunzhi ha vhathu vhane vha ita zwa vhulimi vha tshi shumisa vhuendi ho fhambananaho, u ḓo wana uri mutsho u kho ita uri dzi goloyi dzi sa kone u tshimbila dzi tshi isa zwiḽiwa fhethu ho fhambananaho, zwine zwa sia zwi tshi kho ita uri zwiḽiwa zwi shothe kana zwi tshinyale vha kha ḓivha dzi badani vha tshi kho ṱuwisa izwo zwiḽiwa. Zwine zwa sia zwi tshi kho ita uri zwi savhe zwo tsireledzea na kha mutakalo wa vhathu.

Vhunzhi ha vhathu vhane vha shuma mabulasini ndi vhathu vhane ndi vhathu vhahulwane vhane vha khou shumela uri vhana vhavho kana miṱa yavho i kone u wana zwiḽiwa. U sa tsireledzea havho zwi ita uri vha sa koni u shuma ngauri vhavha vha sina zwiambaro na zwo tsireledzeaho, zwine zwa sia mutakalo wavho khomboni ngauri vhavhe vha kho shumela nnḓa husini fhethu ho khudano.

Mutsho wo kalulaho u ṱuṱuwedza mitengo ya zwiḽiwa kha madzingu are khomboni ngauri, vhunzhi ha zwiḽiwa a zwi ṱoḓi mutsho wo kalulaho kana wo fhungudzeaho, zwine zwavha zwi kho ita uri hu vhe na thahelelo ya zwiliwa zwine zwa ḓo sia zwitshi kho ita uri zwiḽiwa mitengo i vhe nṱha hu fhedzisele hu khou vha na vhushayi kha vhathu vhane vhavha hafhu kha uvho vhupo.

U lenga u phaḓaladzwa ha zwiḽiwa nga tshifhinga tsha zwiito zwa kilima zwi kwama mitengo ya zwiḽiwa nga nḓila i si ya vhuḓi ngauri, hu fhedzisela hu si tshavha vhathu vhoṱhe vhane vha ḓo swikelela izwo zwiḽiwa ende vhunzhi havho vhathu hu vha hu vhathu vhane vha vha vha khou tshila nga zwiḽiwa zwine vha vha khou to renga sa fhethu hune hanga ndi fhethu hune a huna fhethu hune vhathu vha do to ḓilimela zwiḽiwa hone, fhedzi ṋamusi zwo ralo u lenga u phaḓaladza zwiḽiwa zwi sala zwi si tshavha zwavhuḓi ngauri zwiḽiwa ndi zwa ndeme kha roṱhe.

Khaedu dzine nda vhona uri dzi nga ambarela vhathu vhane vha isa zwimela zwavho mashango davha, ndi vhathu vhane vha tshetshekana na uri zwiḽiwa izwo zwi kha mutakalo wa vhuḓi na, kana zwimela zwavho zwo takala na. Zwine zwa vha zwi khou amba uri vha tea u tsheka khayedu dzoṱhe uri vha kone u vhona uri zwimela zwavho zwi swika zwo tsireledzea mashango ḓavha.

Uya nga ha nṋe, ndi vhona uri vhatholi vha tea uri vha rengele vhashumi vhavho zwiambaro zwine zwa tenda vha tshi shuma masimuni avho hu itela uri vha kone u vha ṱuṱuwedza uri vha shume nga mannḓa vho takala vha si na maṅwe malwadze ane a vhangwa nga u shuma nnḓa fhethu hune ha vha hu khou rotholela kana hu tshi khou fhisesa. Ndi vhona ungari zwi nga vha ṱuṱuwedza uri vha kone u shuma vha na mutakalo mabulasini.

Mbekanyamaitele dzine dza nga shumiswa u khwinisa tsireledzo ya mishumo kha sekithara ya vhulimi, ndi uri vhashumi vhoṱhe vha tea u wana zwiambaro zwo teaho uri vha nga zwiambara musi vhatshi kho shuma hu si na ndavha uri ndi fhethu hune ha khou fhisesa, kana hune ha khou rotholesa. Ndi vhona ungari na u vhafha masheleni ane o tendeliwa mulayoni hu itela uri vha kone u ḓi rengela zwiḽiwa zwine zwavha na pfhushi, hu itela uri masole avho a muvhilini a kone u vha tendela u shuma mushumo uyo wa vhulimi.

Tshanduko ya kilima yo ita uri ri ḓi wane ri tshi khou ṱavha zwimela zwine zwa kho balelwa u aluwa nga murahu ha musi kilima yo shanduka, nṋe uri ndi zwi tanganedze ndo ita ṱhoḓuluso u vhona uri ndi zwimela ḓe zwine zwa nga tenda u ṱavhea nga tshetsho tshifhinga.

U ya nga ha nṋe ndi vhona uri, nga tshifhinga tsha mvula ine yavha uri ndi ṱhukhu a ri tea u shandukisa pulani dzine ra dzi shumisa u sheledza zwimela zwashu sa izwi mvula i savhi i tshi khou sheledza ngauri ivha i ṱhukhu, zwino tshine wa tea u ita ndi uri arali u tshi sheledza luraru kha vhege u tea u isa phanḓa na u sheledza luraru kha vhege. Henefho maḓuvha hune mvula ya dovha ya engedzea wa kona u litsha fhedzi arali i ṱhukhu ri tea u tenda uri a zwi shandukisa puḽane ya u sheledza.

U ya nga ha nṋe ndi vhona mbadelo ine vhashumi vha bulasini vha fanela u i wana kha mushumo wa vhusiku hu muholo une u dzhena luvhili kha muholo une vha u wana nga masiari, sa izwi vhusiku hu tshivha hu songo tsireledzea nahone hu tshi hone tshifhinga tshine muthu a tea u uri a vhe a khou a wedza muvhili wawe, zwino ndi tenda kha uri muholo kha u vhe wo kalulaho une vha u hola vhusiku.

Ndi tshi aluwa ndo vha ndi sa ḽi mukapi wa makhaha nga ndavha ya uri, ndo vha ndi tshi vhona u songo kuna fhedziha ndo uri u thoma u ḽa na namusi a thi athu guma u ḽa ngauri ndi pfha u tshi vha tshi khou ḓifha fhira wa mugayo mutshena. Mukapi wa makhaha nṋe ndi u funa wo bikiwa wa fhedza wa sheliwa na mafhi.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi shumiswa zwa didzhithala zwitshi nga shumiswa nga nḓila ya vhuḓi u swikelela zwi shumiswa zwa bannga ya mbeu ngauri, ndi vhona uri zwi vha zwo leluwa uri muthu muṅwe na muṅwe a kone u swikelela sa izwi zwi tshi ḓo vha zwi tshi khou khwinifhadziwa ngau uri, vhathu vhoṱhe vha vhaaluwa vha kone u wana tshi tshifhinga tsha u guda u shumisa zwithu zwa didzhithala.

U ya nga ha nṋe ndi vhona u vha hone ha vhashumi zwi tshi ita uri khano kana u ṱavha hanga zwi tshivha zwi zwavhuḓi zwi tshi kho tshimbila zwavhudi ngauri tshanḓa tshithihi a tshi fhiri zwanḓa zwa fumi.

U ya nga ha nṋe ndi vhona mutsho u si wa vhuḓi u tshi ita uri vhashumi vha balelwe u shuma mabulasini ngauri a huna muthu ane anga shuma fhethu hune ha kho rotholesa, kana hune mvula ya kho nesa, kana mu fhiso wa kwo kalulaho. Zwino ndi vhona zwi si vha zwi si nga konadzei uri vhashumi vha mabulasini vha kone u ita mushumo wavho musi mutsho u si wa vhuḓi.

Uya nga ha nṋe athi ḓivhi na zwa uri vhathu vha shumisa mini mithenga ya zwiṋoṋi musi yo no ṱhukhuwa, ngauri hune nṋe nda bva hone athi ḓivhi ende ari athu vhuya nda ḓi wana ri tshi kho shumisa mithenga ya zwiṋoṋi.

U ṱhukhula khuhu zwi bva kha uri tshishumiswa tshine wa khou tshi shumisa u ṱhukhula iyo khuhu tshipfha kana u fhira lungafhani, fhedziha zwi dzhia minetse i sa pfhukiho miraru zwine zwa sumbedza uri mushumo wo itiwa zwavhuḓi ndi musi u tshi ri u tshi i vula ngangomu wa wana hu sina malofha nga ngomu ane o gannḓa.

Uya nga ha nṋe ndi ḓivha uri lukanda.

Zwa lukanda zwi bva kha zwa uri lushaka ndi lufhio, kha dziṅwe tshaka lukanda holuya lwa lwa tshifuwo vha ya lu dzhia vha lu shumisa uita zwiambaro huṅwe vha shuma uita dzi thovho vhaṅwe vha a shumisa uita zwiambariwa zwo nonga zwigiṋa nadzi nikiḽeisi huṅwe vha ya lu ḽa vha lu bika.

Maḓi au fhisa hu tshi khou ṱhuvhiwa nṋe hune nṋe nda bva hone u fanela u shumisa maḓi ane a khou fhisa lwo linganelaho hu itela uri u tshi shela haaḽani maḓi kha khuhu lu maphesu a bve zwavhuḓi a sokou bva na ṋama.

Mafhi uri a dzule o vhibva a sathu swika makete, ndi ha musi wo a vhea o valiwa nga nḓila yo fanelaho uri a sa dzhene muya kana u bva muya hu itela uri a sa tshinyale kana a savhe nau shuluwa.

Mutakalo zwi bva khazwo uri iwe u kho to funa uto zwi itisa hani ngauri huṅwe vha ya ambara zwikeḽekeṱe na zwi zwiṅwe zwithu hu itela uri vha tshi ṱavha huvhe ho tsireledzea vha sa feme zwiṅwe zwa zwithu zwine a vho ngo tea uri vha zwi feme.

Hune nṋe nda bva hone hayani hahashu ahuna muraḓo wa tshitshavha ane u wa kona u ṱanzwa lukanda kana mushumo wa mukumba, nga nnḓa ha musi nṋe ndi tshi tovha ndi sathu ṱangana naye kana ndi sa muḓivhi mara zwa zwino ndi khou ḓivha hu sina muraḓo wa tshitshavha ane avha na uvhu vhutsila.

Uya nga ha nṋe athi ḓivhi nḓila dza sialala dza u bvisa lukanda dzine dza fhiriselwa kha vhaṅwe miṱa wa hashu kana kha vhupo hashu, ngauri athi tu ṱangana nae kana athi athu u ṱangana na muthu wa tshitshavha kana wa muṱani wa hashu ane avha na uvhu vhukoni.

Hune nṋe ndo aluwela hone kana hune nda kho aluwela hone ahuna vhuṱambo hune hu a ṱhavhiwa zwiṋoṋi zwi zwinzhi nga tshifhinga tshithihi uto amba vho ngoho athi athu ṱangana nazwo uto bva tshenda bebwa athi athu zwipfha nau zwipfha.

Hune nṋe nda bva hone hu ṱhukhulwa khuhu nga zwanḓa fhedziha ndi vhona uri zwa khwiṋe huvha hu u shumisa mitshini sa izwi husi vhanzhi vhane vha kona u ṱhukhula khuhu nga zwanḓa ndo vhala na nṋe.

Uya nga ha nṋe athi ḓivhi muthu ane a rengisa kana ane a tshila ngau rengisa mukumba wa zwifuwo ngauri hune riṋe ra bva hone asi zwithu zwine zwo ḓowelea uri u vhone muthu a khou rengisa mukumba kana a khou tshimbila o hwala mukumba wa zwifuwo.

Uya nga ha nṋe athi ḓivhi maga ane a katelwa kha u bvisa lukanda lwa mbudzi kana lwa nngu ngauri athi athu ḓi wana ndi fhethu hune ezwo zwithu zwa kho itea zwoṱhe.

Nṋe athina nḓivho yau hama kha vhupo ha mabulasi maṱuku kana ha mabulasi mahulwane ngauri athi athu ḓi wana kana athi ngo aluwa fhethu hune hua hamiwa mafhi kana zwiṅwevho nga tshetsho tshifhinga, ndo aluwa kha muṱa une au hamiwa mafhi ahuna muthu ono hama zwoṱhe hezwo zwithu azwiho hahashu.

Ee ndo no ḓi wana ndi tshi kho thusa u ṱhukhula khuhu nahone ndo no to ṱhukhula khuhu ṋamusi ndi ndoṱhe, uya nga ha nṋe ndi vhona hezwo zwithu zwo leluwa nga maanḓa zwine muthu muṅwe na muṅwe ane avha na mannḓa ono fhira a khuhu a nga zwikona ngauri khuhu ndi zwithu zwine u tshi to ṱhukhula ṱhoho fhedzi i mbo ḓivha na mannḓa ane ivha i kho nyago u shavha zwine zwa sala zwi tshi kho ṱoḓa uri mini u shumise maanḓa au zwino ndi vhona hu mushumo wo leluwaho.

Ee ndo no vhuya nda shela mulenzhe kha u vhulaiwa ha zwifuwo ndo novha fhethu hune ha khou vhulaiwa mbudzi fhedzi athi ngo imesa tshifhinga tshilapfhu ngauri ndi vhona zwi tshi khou tatisa. Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho vhulaya khuhu kana ndi fhethu hune ya khou vhulaiwa khuhu fhedziha ndi vhona hu tshenzhelo tshavhuḓi kha vhathu vhoṱhe ende ndi nga eletshedza uri vhathu vha sendelese tsini vha vhone uri zwi itiswa hani.

Uya nga ha nṋe athi athu ḓi wana ndi fhethu hune ha khou vhulaiwa zwifuwo nga nḓila ya sialala, ngauri hoṱhe hune ndavha ndi hone vha shumisa zwithu zwithihi u vhulaya zwine zwa vha lufhanga musi hu tshi kho vhulaiwa khuhu namusi hu tshi kho vhulaiwa mbudzi kana nngu, zwino athi ḓivhi na zwori huvha hu zwone zwa sialala kana ndi maitele a tshikhuwa na.

Ṋama zwi bva kha zwa uri ndi ṋama ḓe ngauri ya khuhu ndi uto ṱhavha wa fhedza wa bika ha ḽiwa vhutshilo haya phanḓa, fhedziha zwithu zwi nonga nguluvhe na mbudzi zwia thoma zwa litshiwa zwo haṅariwa kha muri uri zwi phophe malofha.

Arali hu zwifuwo zwihulwane zwi ngaho kholomo na mbudzi na zwiṅwevho husini hu khuhu. Ndi vhona uri vhathu vhane vha tea u vha vho tendeliwa uri vha sendele tsini ndi vhathu vhane vha na vhukoni vha na tshenzhemo tshau vhulaha izwo zwifuwo ngauri ndi zwithu zwihulwane zwine zwi tshipfha u vhavha zwi a nyanga ulwa zwa ḓitsireledza. Zwino ndi vhona uri hu zwone zwavhuḓi uri huvhe hu vhathu vha tshenzhemo hu itela uri vhathu vha tsireledzee.

Uya nga ha nṋe ndi vhona uri zwine vhathu vha ṱangana nazwo vhane vha vha vhalimi vhane vha vha vha kho hama, ndi uri mafhi ane vha khou hama vha kho ḓo a isa gai hone vha ḓo kona u aḽa oṱhe kana vha ḓo kona u wana makete une vha ḓo rengisela wone ndi vhona hu zwone zwine vha ṱangananesa nazwo.